Ukukhuthaza noma ukhululeka umuntu okhubazekile ukuze isithunzi sakhe sibe-right noma ukuze ehlala a-right. Ngiyacabanga ukuthi kudinga okay, mina into engingayenza ukumenza azi ukuthi lento ayiyona, ayikho into e-wrong ngaye futhi uwumuntu njengabantu bonke. Ayikho lento futhi angahlula ukuyenza. Uma nje azi ukuthi ufunani kube nabantu abazomsiza. Ukuze abe-right-ke indlela yokumsiza ileyo ukuthi aqale azi noma ngimazise ukuthi lento oyiyona i-right ayikho into e-wrong. Emva kwalokho-ke mase kuba ukuthi ungabanaki abantu zinake wena nokuthi ufunani mase-ke ke uzokhona ukuphila kahle.

Ngiyabingelela kuwena sisi, ngisacela ukubuza bandla, angazi noma ungakhona ukungisiza la. Kade ngifikile la emtholampilo ngingalutholi usizo. So ngicela ukwazi ukuthi kanti umuntu, ume lindisiwe ulinda isikhathi esingakanani ngoba ngibona ngilindile kunabantu abafike emva kwami sebasizakele. Angazi noma imina olinde endaweni ewrong noma imina onganakile. Bengisacela usizo bandla ngokukhulu nje ukuzehlisa ntokazi.

Abazali into edingakala ukuthi bayenze ey'nganeni zabo ukuthi bahlale phansi ney'ngane, bakwazi ukuba ukuvuleleka ekuthenini ingane ikwazi ukukhuluma yonke into efuna ukuyikhuluma nefisa ukuyazi. Ngoba into efike ibe inkinga ukuthi ingane ize iqale ukwazi izinto, itshelwa enye ingane nayo leyo ngane eyitshelayo yenza izinto ezi-wrongo. Abazali bethule bengaxoxi noma bengayikhulumi ney'ngane ngalento so ukuze bekwazi-ke ukukuvikela lokho ukuthi bahlale nezingane zabo phansi bekhulume nazo, bey'tshele ngocansi oluvikelekile, bey'tshele ngomthelela wokwenza ucansi olungavikelekile. Bey'tshele nobubungozi bokumitha usamncane, lokho kungasiza mase-ke befaka namaphoyisa nonesi abantu abaqeqeshiwe ukwenza lezo zinto.

Eyi, ekuguleni kamakhelwane wami ngoba phela kusuke kunzima, umakhelwane edinga usizo into engayenza kulesi simo ukuthi ngizame ukuthola imoto kamakhelwane noma yomunye umuntu esingamthola ongakhona ukuthi esiphuthumisele umakhelwane esibhedlela. Into engayenza yileyo ukuze efike usaphephile futhi ngokushesha emtholampilo ukuze ezothola usizo ngoba i-ambulensi kushuthi ngekifike ngenze njalo.

Buningi ubungozi obuvela ngothemba odokotela bendabuko noma abalaphi bendabuko ngoba kuyenzeka befune ukukugxisha imithi kanti akumele ugxishwe ugxilwa ngemithi. Ukwenza nje isibonelo, kwenzeka befune ukuphalazisa umuntu ovele ephelelwe amandla. Lokho okungaba yingozi kakhulu kumuntu osevele ephelelwe amandla ngoba kungenzeka egcine eseyenza ngendlela e-wrong kuphume nezinto ey'ngafanelekile. Kanti odokotela laba abahloliwe bayazi ukuthi umzimba umuntu usukule level yokugula yini, elindeleke ukuthi umuntu bamfake yona. Kanti laba bendabuko abazi ukuthi umuntu ogula kanje yini engabi ingozi kuye bona benza balapha umuntu wonke ngendlela efanayo noma begula ngendlela engafani. Ngoba abakwazi ukubona umzimba womuntu ukuthi uma usunje kumele .

Into edala lokho isikhathi esiningi ukuthi abantu kusuke phela bengenayo imali yokukhulisa kwaleyo ngane okungenzeka bayithole lapho ekumitheni kwabo. Ngoba umuntu owuphofu akanayo imali kuzoba nzima ngisho ukuthenga lokophilisa. Ukuphila kwaleyo ngane kuzoba inkinga. Ingakho begcine bebona kungcono ukuthi baphrivente noma bavale inzalo ngoba lokho kuyodala ukuthi kulolonke into abayitholayo yokuthi bedle kube eyakhe lowo muntu. Engalethi omunye umuntu emhlabeni ozomhluphekisa. Abanye abaningi kusuke becabangela lokho umntwana ukuthi bayomletha emhlabeni ezoba lusizi ngoba bengakwazi ukumkhulisa nokumondla ngendlela efanelekile ukuthi umntwana .

Ziningi-ke izinto eziba umthelela wokuthi umuntu egcine esethole i-TB esingabala kukho ukuphuza ngokweqile, kanye nokubhema. Izinto ezimqoka kakhulu lezo ezidala ukuthi abantu abaningi bathole i-TB ngoba abantu abaningi basebenzisa zona. Kanye-ke nendawo engahlanzekile nomoya ongahlanzekile. Ngaso sonke isikhathi-ke abantu bacelwa ukuthi bahlale endaweni ehlalanzekile futhi bagweme iy'dakamizwa ngoba yizo ezinomthelela kakhulu ekutheni bagcine sebegula nge-TB isifo lesi se-TB.

Inkulu indima edlalwa ama-care givers noma onompilo basemakhaya ngoba bayabasiza kakhulu abantu asebekhulile. Ngokuthi babanakekele ekuthenini bahlala endaweni ehlanzekile futhi bathola ukudla okubafanele ukuze ukuphila kwabo kuzoba okulungele noma okuhle. Ngesikhathi esiningi-ke ukudla ikhona okwenza umuntu aphile kade ngakho-ke onompilo basemakhaya basiza kakhulu kubantu asebekhulile ngoba baqikelela ukuthi bayak'thola ukudla okubafanele futhi bahlala endaweni ehlanzekile futhi indawo abahlala kuyo iphephile ukuze bazoba kahle bangakhahlamezeki nasemzimbeni becabange izinto eziningi.

Amakhambi engakhe ngawasebenzisa ukwelapha izifo zomzimba. Ngagcabaya nje amaqabunga ongatholakala kwisihlahla okuthiwa yisihlahla somganu. Lesi sihlahla sikhipa esibizwa ngesiLungu ukuthi i-marula tree sasiza-ke kakhulu, ngangiphethwe isisu kubuhlungu isisu. Leso sihlahla siyatholakala endaweni yasemakhaya kulezi ndawo zenyakatho neKwaZulu-Natal, siyatholakala-ke kulezo zindawo. Siyasiza kakhulu ngoba uma ugcabaye wona impela, la maqabunga aso ayakhona ukuthi uwadle ulapheke ubekahle, angisiza kakhulu.

Kanti-ke uma uyemtholampilo bayakuhlola ngokuthi bakuthathe igazi masekuba nalento yomshini wabo abayifaka kuyona igazi li-check-we ukuthi ngabe unaso yini isifo sengculazi noma isandulela ngculazi. Lokho kuyasiza ukuthi ukwazi ukuzibona ukuthi unayo noma awunayo, okwenza futhi ukuthi ukwazi ukuthola usizo ngokushesha uma kungenzeka usubanjwe ilesi sifo sengculazi. Ngalokho-ke iyona ndlela leyo yokuthi emtholampilo esizakale umuntu noma ekwazi ukuhlolelwa ingculazi.